Izithuthu, izithuthi zokusebenzisa zeSonto kubantu abadala abanokuwohloka komqondo, yilo kokuthi baqeshelwe imoto ezobathutha emakhaya ibayise edrobheni, beyohola, noma beye emtholampilo.

Ngingapakisha izinto engizozidinga kuphela. Ngiqale ngibheke ukuthi la ngiyakhona isimo sezulu sikanjani, ngipakishe izinto engizozidinga kuphela.

Ebenza kakhulu ngoba iwona asizayo uma ngabe sihamba ngezithuthi zomphakathi. Iwo futhi asizayo ukuze ezosithatha la, asiyise la sifuna ukuya khona, futhi siye siwafonele ama-elevator azosisiza la.

Thina ngapha asisenawo amabhasi, futhi asinazo iziteshi zezitimela eziseduzane. Kodwa sihamba ngamatekisi. Uma ngabe sihamba ngetekisi, itekisi siyithatha esitobhini. Isitobhi kuba yisango lo muntu, awuhambi indlela ende, uphuma nje esangweni, ulinde itekisi.

Ukuze ngikwazi ukuklama kahle ama-tolls, ngingahlanganisa osiyazi bezimoto ezithwala izimpahla, kanye nesisindo, kanye nokukhipha umoya. Ukuze ngizokwazi kahle ukuthi yini edingakalayo, futhi sihlangane sisonke, sizohlela kahle ukuthi ama-tolls wethu sizowenza kanjani.

Yebo, kungaba khona umehluko embonini yomgwaqo, ngoba lama le eyamaloli athwala izimpahla emgwaqeni emikhulu, yizona ajwayele ukuthi enze izingozi kakhulu, basuke bejahile. Uma ngabe nje sezingaqedwa kahle, kungasebenzeka kahle.

Kumele amaloli ukaloliwe asuswe. Izimpahla zingahambi ngamaloli, kodwa izimpahla azibuyele ekuhambisenweni ngezitimela ngoba uma ngabe zihanjiswa ngamaloli, zenzeka kakhulu izingozi emgwaqeni.

Cha, awafinyeleli kubantu abakhubazekile, ngoba umuntu okhubazekile, abanye abakwazi ukukhwela kahle emabhasini, amanye amabhasi awabavuni abantu abakhubazekile.

Njengoba ngiyi ejenti yezokuvakasha eluleka amaklayenti ngendlela yokupakishela uhambo, amathiphu omthwalo engabelana ngawo, ila yokuthi, kumele umuntu apakishe izinto azozidinga, angapakishi into angazidingi.

Ngakwazi ukuthi ngihambe ngebhasi ngiya emshadweni ka Ma wami le eMthatha, sisuka le eThekwini. Sasuka ngebhasi saya eMthatha. Into engayithanda ngebhasi ukuthi sonke sasihleli kahle siwumndeni, siphelele. Into engayithandanga, ile yokuthi abafana babephuza ngemuva, futhi bebange umsindo, bengahloniphi abantu abadala.

Njengoba ngiwumhambi odinga ukuthutha imithwalo engajwayelekile emikhulu, bengingaqale ngicele ukuboleka i-trailer. Uma ngabe sengiyibokile i-trailer, la ngizofaka khona izinsimbi zami ezinkulu, bese-ke ngiqasha imoto, noma ngiboleka imoto kamakhelwane.

Ibhasi lami lifika ngo-half past seven njalo. Cha, alikaze lingasibambi isikhathi. Kwezinye iy'nsuku kujwayelekile ukuthi lifike ingakashayi i-half past seven, lilinde mina ngoba mina ngiphuma ngo-half past seven njalo.

Izinzuzo kanye nezihibe zokuhambisana namasonto okuhlinzeka ngezokuthutha kubantu abadala. Loko kusho ukuthi kumele uthole imoto yabantu abadala, kanye nentsha, ngoba angeke ukwazi ukufaka intsha nabantu abadala emotweni eyodwa. Abantu abadala abazwani nomsindo, kanti intsha ithanda ukuthi uma ngabe ihambile, kube ngathi kungakhona umsindo, noma becule.

Enkonzweni yethu, ezokuthutha zihambisana kahle. Abantu abadala bagibela kanye nentsha, ngoba intsha yakhona isuke iziphethe kahle, futhi iyazi ukuthi uma isuka la, inohambo olude, bayoze bafike la bekhona, behambe behlababelela iy'nkonzo zasesontweni. Akukho ekutheni ukuthi bazohambe bexoxa, noma bebanga umsindo.

Ama-shuttles angashintshwa ukuze akwazi ukuhlalisa abantu abadala abakhubazekile, ngokuthi uma ekhandwa kahle laphansi, esitebhisini sokugibela, kube khona indawo ezokwazi kahle ukubamba umuntu omdala, iyombeka phezulu esicongweni.